Ho buela Modimo nnete, ha o santsane o tlwaetse ho phela ditoropong o be o tsamaya o bona hore jwale ke tsofetse, o ba o phela mahaeng. Bophelo ba mahaeng ha bo bonolo ho hang hobane bophelo ba mahaeng sengwe le sengwe se hole, o tlo tshwanela hore ha o ya clinic-ing o ye clinic-ing hole le sepetlele, o ye sepetlele, hole le di-shop-o, d-ishop-o di hole kwana mahaeng. Jwale bophelo ba mahaeng ha bo bonolo ho hang, ba tlo ba le bothata ba ho phela kwana mahaeng.

Nna ke bona ho bolla sepetlele ho se kotsi hobane ha o le sepetlele, o bollela teng, o check-iwa kgafetsa kgafetsa hore na ha o kuli ha hona mahloko, hore na a mme one o bolokehile. Empa ha o bolla mane thabeng, ho kotsi nako tse dingwe ha e se ka nako tse dintse bothata ba ho bolla thabeng ka sekolo sona seo se se molaong jwale e etsa hore bophelo ba motho bo be kotsing.

Nna ha ke se monate mmeleng, moriana o ko nwang hore ke sebedise mala ke castor oil. Hobaneng Castor oil ha ke sebedisa mala ka yona, Castor oil o ntsha dintho tse leng hore mo hara mmele wa ka ha dia loka. Castor Oil e nthusa haholo, le mona popelong. Castor Oil e sebetsa haholo ho nna mona. Jwale nna ha ke sebedisa mono, ke rata yona Castor oil hobane ha ke fetsa ho sebedisa mono ke ikutlwa ke phetse haholo.

Ngwanaka o santse o le monyane dilemong. Thibela pelehi le yona eo o batlang ho e sebedisa, ha o kgathaletsehe hore ke ya mofuta ofe di na le dikotsi tsa tsona. Jwale ha o se o le monye tjena, thibela pelei ha o e sebedisa hona jwale, e kgona hore mo hodileng teng e o etsetse mathata. O bona fela o na le hlooho e sa foleng e le yona thibela pelei e o e sebedise e sebedisitseng, o se o le monyane. Jwale nna ke tla o eletsa hore o eme nyana ho fihla hodi hodile, ebe le hona o ka sebedisa di isang thibela pelehi. Ke o kopa hape le hore o itshware hantle, o sa ba ima hobane o santse o le monyane dilemong, le bashanyana o ba tlohele hanyane.

Ehlile dijo tsa sepetlele, tsona ha di monate ho hang, empa dijo tsa sepetlele ha ba di pheha ha ba shebe hore di be monate. Ba pheha dijo tse leng hore di fana ka dikotla mo mmeleng, di matlafatsa mmele ha ba di kenye le mafura a mangata, ba shebile hore ha o ntso nwa dipilisi tsa hao, o ntso ja tsona dijo tseo hore o tswe sepetlele, o fodile, o matlafetse.

Nna ho buela Modimo nnete nka se re ho nepahetse kapa ho wa nepahala. Dintho tsena di ya ka setso sa rona, re le batho. Batho ba bang ba bolotsa bana ba le banyane hobane e le setso sa bona. Empa nna makae kae ho ya ka nna ke bona ho sa loka hobane o kenya bophelo ba ngwana kotsing hobane ngwana enwa o santsa a le monyane ho baneng o mo bolotsa a le monyane tjena. Nna ke ikutlwa hore ngwana o tshwanetse hore o mo emele a hole hole dilemong, e be le hona o mo bolotsang.

Nna ke ne ke re ha e le hore sekolo ha se na budget ya hore bana ba ka rekelwa dijo tse leng hore di na le phepo e lokileng. Ke ne ke re bona bana bana sekolong ba rutwe ho jala meroho hobane ha ho le jwalo ba ruta ho jala meroho, e leng hore ba tlile ho e ja mona sekolong. Ha ho le jwalo, o ruta borapolasi ba ka hosane hore meroho e jalwa jwang. Jwale, ha ho le jwalo, o thusa sekolo hore bana ba je dijo tse nang le phepo e lokileng hape wa ba ruta hore ha ba tswa sekolong, ba be ba tseba ho jala. Nna ke ikutlwa hore ha ho hlokehe hore sekolo se hire batho ba e leng hore ba tlile ho jala, empa bana ba le teng mona sekolong. Ke rata hore bona bana ba kgothaletswe ho jala yona meroho eo.

Ntatemoholo, ke ya utlwisisa hore wena o sa ntsa o tlwaetse meriana e leng ya sekgalekgale, nako e le ho sa tsamaye di clinic. Yona meriana eo ya sekgalekgale ho lokile ntatemoholo tswella pele o ntso o e nwe hobane wena o ikutlwa hore ya ho matlafatsa ya ho thusa mmeleng. Empa hape ke ne keo lakalletsa hore o tlo ye mane sepetlele kapa yona clinic ba ilo ho check a hore ha o na mahloko a mang mmeleng a e leng hore o kgona ho nwa dipidisi, empa ho nweng dipidisi tsa hao ho re re hore o tshwanetse hore wena o sa hlole o nwa meriana eo ya hao e o ko tshepileng hakale.

Thendara e tswileng mona toropong ya rona sepetlele poraefeteng, ke thendera ya hore nna ke ba thuse ka meriana, ke ba thuse le ka dipilisi. Hape ba nkopile hore nna hape ke ba thuse le ka bo dijo jwalo jwalo, hore e nne nna ke ba utlwisisang hore dijo hore ke bokae ke kgone ho di reka ke di tlise mane sepetlele. Le tsona dipidisi le meriana e ne e nne nna o e leng hore kea di batla ke di isa sepetlele, nna e be le hona ba mfang tjhelete ya ka.

Motswalle wa ka, ke ne ke o eletsa hore jwale ka ho tswa sepetlele tjena o tswa ho tsa meriana ya TB, hore meriana ya hao o enwe letsatsi le letsatsi hobane e tlilo ho thusa masole a hao a mmele hore a lwantshe TB ena ebile e tlile ho matlafatsa. Jwale kotsi ke hore ha o sa nwe meriana ya hao letsatsi le letsatsi TB ena e tlao kudisa ho feta. O ka kgona le hore ha o sa nwe moriana o ilo robala mane sepetlele. Jwale ke tlo kopa hore o sa ba tlodisa le ha e le letsatsi le le le ngwe, o nwe meriana ya hao letsatsi le letsatsi hobane ho bohlokwa hore o fole.

Ba Lefapha la Bophelo bo Botle bo ka sebedisana le bakudi, ka ho ba eletsa hore ba tlohele ho nne ba ntse ba tsamaya mona, ba reka meriana, e leng hore ha ba tsebe hore meriana eo e hlaha kae, ke ya eng e etsang? Ba Lefapha la Bophelo bo Botle ba ka eletsa hore bakudi ba dule ba ntse ba nwa meriana ya bona ka mehla hore ba fole, ba matlafale mo mmeleng. Ba tlohele ho dula ba ntse ba reka dintho tse leng hore ha di ya ba lokela.

Prep yona ke tseba hore e thuse fela e thusa ka ho thibela HIV ka mokgwa ona. PrEP E o tshwanela hore o dule o ntso o e nwa ka matsatsi empa o ntso sebedisa kgohlopo. O ka se nwe PrEp e matsatsi ana ohle, empa o sa sebedise kgohlopo hobane o ikenya kotsing ya hore o be le tshwaetso ya HIV. Yona PrEP E e tsamaisana le ho sebedisa kgohlopo hore o dule o ntso sireletsehile ka matsatsi ohle.

Ee, ke bona sekolo se etsa hantle hore baimana ba ye sekolong jwalo ka baithuti ba bang hobane le bona bana bao ba e leng hore ke baimana ba hloka ho kena sekolo hore ka hosane ba kgone ho tswelletsa ditoro tsa bona. Ho ima ha ngwana ngwanana ha se bofelo ba lefatshe, o kgona ho phela bophelo bo ntsong, o bo batla kapa bo bo lakatsang, o ntso o na le ngwana. Jwale Ke bona e se bothata hore baimana le bona ba kene sekolo jwalo ka bana ba bang, hobane ho ima ha se bofelo ba lefatshe.